Ka pono ya ka hona le mabaka a mmalwa a etsang hore batho ba bang ba hlolehe ho etsa tjhelete ka dintho tse entsweng ka matsoho, le ha dina le boleng le boiqapelo bo phahameng, empa a mang a mabaka e ka ba tlhodisano ya matla. Dihlahiswa tse entsweng ka matsoho hangata le tlhodisano e etswang ho dihlahiswa tse entsweng ka bongata, tse fanwang ka ditheko tse tlase haholo. Hape o ka ba le tlhokahalo e fokolang le ditheko tsa teng o ka fumana hore di phahame haholo.

Ngwaneso ke hlokomela hore o bapala mohala wa hao o ntso tsamaya tseleng. Ke batla fela ho hopotsa hore ho ka ba kotsi ho se tsotelle se etsahalang haufinyana, hobane o ka iphumana o le kotsing ya koloi kapa wa iphumana o thutse motho e mong ka phoso. Ho molemo ho ela hloko tikoloho ya hao hore o qobe dikotsi tse ka hlahang.

Ke ithutile hore rugby ke papadi e matla e nang le di phapang tse fapaneng hoya ka maemo a papadi, ho kenyelletswa rugby ya sehlopha sa batho ba lemo tse leshome le metso e mehlano le ya batho ba dilemo tse supileng. Papadi ena e hloka matla, lebelo le bokgoni ba ho sebetsa. Hona le melao e mengata e e laolang papadi ena ho kenyelletswa ho otla bolo ka leoto, ho tsamaisa bolo ka matsoho le ho sireletsa sebaka sa hao.

Mme, ne ke kopa o kgutlise di-game tsa ka, hobane ka nnete ha se tsona tse nthibelang ho etsa mosebetsi waka wa sekolo. Empa fela ke na le mathata a ho utlwisisa tse ding tsa dintho, mme di-game tsena ke tsona tse nthusang hore ke kgone hore neng neng ha ke phomotse ke mosebetsi wa sekolo, ke tswele pele ke lokolle kelello ya ka.

E kaba nthwe ntle haholo ha batjha ba ka tseba dpapadi tsa setso, hobane kannete setso sa rona se batla se nyamela ka ha bana ba tsepamisitse maikutlo dinthong tsa batho ba kantle, ho na le hore ba ithute tsa rona mona Afrika Borwa.

Ho fumana thepa matsatsing a kajeno ke karolo ya bohlokwa bakeng sa sehlopha sefe kapa sefe se batlang katleho. Rona sehlopheng sa rona re sebedisa tshebediso ya technology ya moraorao ho etsa hore ho reka, ho tsamaise thepa ha bonolo. Hape re sebedisana le barekisi ka ho theha dikamano tse ntle le barekisi ba tshepahalang, ka ho re thusa ho fumana thepa e ntle ka theko e tlase.

Ho ikwetlisa ke ntho ya bohlokwa haholo, ka ha e ka thusa ho thibela mafu a itseng le ho etsa hore mmele o dule o hlasimoluhile ka hoo ho dula ka tlung, hona ho ka se o thuse ka letho. Ne ke nahana hore mohlomong re ka tswa ra etela sebaka sa boikotliso moo re ka ikwetlisang teng hoseng le mantsiboya. Kapa ho matha fela ho pota pota jareteng mona le hona ho ka thusa haholo.

Ne ke le sebui se hlwahlwa hampe team-ing ya ka ya debate. Ke ne be ka kgona hore ke tswe sebakeng sa bobedi ha ke ne ke debate-a. Ho bohlokwa haholo ho debate-a.

Setjhaba sa rona se tlokotsing haholo ka ha ha rena dibaka tsa boikoetliso, mme tse teng di sentswe. Ka ho jwalo ka setjhaba re tshwanela re ithute ho boloka disebediswa tsa rona le dibaka tsa rona hore re seke ra sokola bokamosong.

Raditebele eo ke mo ratang ke Mike Tyson hobane ke raditebele ya hlwahlwa, ebileng a lwanang ka boqhetseke.

Le ha re dula re lwana tsatsi le tjhabang le le dikelang hore basadi ba tshwarwe ka tsela e tshwanang le ya bana. Ho bua nnete fela naheng ena ya rona ya Afrika Borwa seo ha se etsahale, banna ba dula ba okametse basadi ka ho phahameng, mme ba dula ba fuwa tshehetso e ntle ho feta basadi.

Nka thabela hore ho kenywe papadi ena e bitswang skipping rope, rona Basotho re re ke kgati papadi ena eka thusa hore bana ba bangata ba kgone ho kena karolong ya di papadi, mme e tla thusa hore bana ba bangata ba kgone hore ba dule ka mmele e bolokehileng ebile e phetse hantle.

Ngwaneso hobane fela re o dumelletse hore o kenele dipapadi, seo hase bolele hore jwale o tshwanela o itahele ka tlung ka mona ebe ha o sa hlompha batswadi. O tshwanela o nno hopole hore wena ka tlung ka mo o ngwana, ene ha retlo utlwa ka wena, so nka thabela hore o ipehe hantle, o kgutle mekgweng ya hao, hobane ha o sa etse jwalo, re tlo ya sekolong re jwetse matitjhere hore o tlo tlohela ho kenela dipapadi ka ha wena o so bona hantle hore so le motswadi.